Uyabona lapho mngani wami into ebalulekile kakhulu ukuthi usekelo lolwimi lwendawo lifinyeleleke nakubantu abasezindaweni ezingakaphucuki noma iy'ndawo ezingathuthuki. Kodwa-ke uma ngabe abakwazi ukufinyelela lapho, thina sikwazi ukuthi sibalethele lona kubona emnyango yabo bakwazi ukuthi nabo bahambe nesikhathi.

Ngicabanga ukuthi angathula isimo sezulu ngolwimi lwangakubo lapho khona bazokwazi ukuthi bamuzwe nabantu abasebakhulile, abangalazi olunye ulimi ngaphandle kuleli elikhulunywayo. Futhi-ke ezinye izinto mhlawumpe ezingamsiza, izici ezingamsiza kulokho ukuthi mayengabe ethula isimo sezulu, ayenze iyibonakaliso thizeni ezizonceda nabanye abantu abangezwa, isibonakaliso asenze ngezandla.

I-Wi-Fi yasemadolobheni inamandla amakhulu ngoba emadolobheni yiy'ndawo ezinamabhizinisi futhi kugcwele abantu abayisebenzisa kakhulu njengabafundi, nabantu bamabhizinisi.

Ukwate kakhulu yoh! Ngabukela ifilimu eyamahlaya namhlanje, eyaka Mister Bean ngangahleki ini, ngangihleka isisu besesize sibuhlungu, ngichazwa yizo zonke nje into ezenzakala khona.

I-Wi-Fi yamahhala ingasebenza ingayenza ushintsho olukhulu kakhulu kubafundi nabantu ababheka imisebenzi, ngoba-ke izinto eziningi esikhathini samanje ziku-inthanethi, futhi-ke mawunganayo i-Wi-Fi uba senkingeni enkulu. Noma amathuba ayancipha wokuthi ungathola umsebenzi noma isikolo esifanele.

Kubaluleke kakhulu lokho ukuthi nabo sibafake eyintweni eyifana nalezo, ukuthi bakwazi ukuthi bazuze nabo ngolwazi.

Uhlelo lwama-smartphone lusebenza ngendlela eqophile kakhulu ngoba noma yini umuntu ayifunayo, noma ngabe ulwazi thizeni afuna ukulibheka noma afuna ulwazi ngalo uyakwazi ukuthi asebenzise i-smartphone.

Lokhu kungenza umehluko omkhulu kakhulu ngoba umphakathi uyadinga ukuthi uxhumane ngaso sonke isikhathi, futhi noma kunesimemezelo kuba lula nasemphakathini ukuthi ufinyelele kubantu abaseyindaweni ezikude.

Ngiyayibona yonke lento eyenzakalayo ukuthi izosisebenzela kakhulu futhi isetshenziswa wochwepheshe abasezingeni eliphezulu, ngoba singakwazi singabodokotela ukuthi silaphe iyiguli. Noma sithole ulwazi olujulile mayelana nesifo noma into esizobe sibhekene nayo yokuthi silaphe isiguli noma sikweyiphi indawo.

Yazi manje ngiyacabanga ukuthi isikhathi esihle sokuthi singabonisana ngesigulo esiphethe umuntu ongakwazi nokufinyelela kwezinye iyibhedlela. Manje ngiyacabanga ukuthi ngaphandle kokuthi le sifo esimphethe siqhelelane kumalunga wakhe omzimba.

Yazi idatha mina ngijwayele ukulithenga ngocingo, ngebhange engilisebenzisayo bayibiza i-cellphone banking, ngisebenzisa yona ukuthi ngithole idatha engilifunayo nangenethiwekhi engiyifuna ngayo, nokuthi elamalini.